Nka akantsha mmidi o motala le le mpotse le le šhebedu .

Mo motlhofo go di godisa kapa go di jala ka selemo se go nang pula ka teng. Gobaneng di gola ka pela.

Merogo jaaka ditamati le dipotata o di ntsha mo santeng ha o fetsa wa di 'ira and then ha o fetsa go di' 'ira wa di hlatswa.

Ha o fetsa go e tlhopa mo setlhareng wa e baya mo letsatsing gore e ome.

Setlhare sa rooibos-o ya šwa mabapi le go fetsa kwa .

Ditshotshwane di ja maungo a gona batho ba bantsi ba go bereka letsatsi le fisa maungo.

Dingwe tse di maatla thata godimo ga boleng jo bo oketsegileng ke morola , mmelo wa ba mango le . Ke gone a na le mmaraka o siameng le mekgwa ya go dirisa e e farologaneng.

Ka kakaretso maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke banana, apole, mango, , morara le diperekisi. Ka gonne a na le tatso e monate, a humile ka dijo tse di molemo, a matlhofo go tsamaisa mo mmarakeng. Mme a na le mekgwa e mentsi ya go diriswa.

Ka kakaretso merogo e e jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke ditamati, anyanese, lettuce, ditapole, dikhabetšhe, dikharete le phepere. Ka gonne di motlhofo go lema, di na le melemo ya botsogo. Di apeiwa ka ditsela tse dintsi. Mme di ya bolokega le go tsamaisiwa kwa mmarakeng ka bonolo.

Mo temothuong dithoro le mabele di thusa ka go ema ka natla mo dithogolong e e omeletseng go sireletsa di le go tshegetsa balemi ba ba bannye. Mo dithulaganyong tsa dijo di na le matheo wa dijo tsa setso. Di diriswa mo dijong tse di siametseng botsogo. Mme di oketsa boleng jwa dilo le mmaraka wa ona.

Wine farming ke temo ya morara o o kgethegileng go tlhagisa matute. Ke naga ya dijalo tse di jwalwang ka gonne e akaretsa temo ya morara. Mme se se farologaneng le morara o jewang fela.

Go tlhoka lefelo, metsi, mobu o o nonneng peo or ditlhare le dirisiwa tsa temo, go itshimololela tshegwane mo lelapeng.

Go lema rooibos-o ke tsela e e na leng botswerere go thusa go sireletsa mobu. Go fokotsa tsheno ya ditokologo go tshenyegetsa mefuta ya dimele le diphologolo le go oketsa botshelo jwa tikologo.

Dithogo tse di botlhokwa ke mabele, sorghum, le . Mabaka a botlhokwa ke gore di a gola mo mafelong a pula a nnye. Di lwantsha tlala, di na le melemo ya phepo e e kwa godimo, di tshegeletsa dijo tsa setso le ditokologo, di thusa balemi ba bannye. Ka gonne di tlhokana le madi a mannye go lema.

Pele o ka jala rooibos o tshwanetse o itse ka ditokologo ya o ne, mofuta wa mobu, tlhokego ya letsatsi, peo ya boleng le ya temo e e siameng.

Rooibos o ikgethile ka gonne ke wa tlhogo wa Aforika Borwa fela. Ga o nna caffeine o humile ka antioxidants. Mme o gola mo malefong a pola e nnye. Melemo ya o ne mo ikoming ke le phepong ke gore o na le mmaraka wa boithatabetsa . Go tshegetsa temo e e na leng botswerere. Mme o ka dirisa mo dithutong tse dintsi tsa botshelo le go le tlhokomelo ya mmele.

Mo mo dijong o ka berekisa rooibos ho 'ira teye, dessert-e, di juice le dijo tsa letswai. Ditlotlo tsa go itlhafatsa e ka ba diteye tsa go berekisa mala le dikotla tsa mmele. Madirelo a mangwe ke flavour-a, letlalo le dilo tsa family.

Merogo e o ka e rekang ke ditamati, anyanese, dikhabetšhe, dikherete le phepa. Ka gonne di bolokega lo loleele. Di humile ka divithamini le di-fibre gape di mo di motlhofo go dirisa mo dijong tse dintsi tsa letsatsi le letsatsi.